Nna moo ke dulang teng ha hona sebaka sa moo re ka ikwetlisetsang teng. Mme le moo bana ba bapallang teng, sebaka ha se ya hlweka, se hometswe ke jwang le lehola. Mme lekeisheneng leso re ka re, bakeng sa bana le rona batho ba baholo, boikwetliso ke ntho e haelletseng haholo hoba dibaka ha diyo. Le ha di le teng ha di maemong a matle bakeng sa ho sebediswa. Ditefello tse utlwahalang bakeng sa sebaka se setle sa boikwetliso di ya utlwahala. Mme re ka di thabela haholo.

Bana ba mamelang mokwetlisi kamehla, ba iphumanela bohlokwa ba ho tswela pele le ho atleha. Ba ba le boitshwaro bo botle, ba ithuta hlompho le tswelopele. E ba bahlodi ebile ba hola kamehla mme ba fumana dibaka moo ba bang betere kamehla. Sehlopha se a hola, batho ba utlwisisa hore ba lokela ho etsang ka hara sehlopha. Ho mamela, ho ithuta ho hong ho feta ha o bua hobane o bua ntho eo seng oe tseba, empa ha o mamela o ithuta ntho e ntjha kamehla.

Ntho ya bohlokwa e ke le eletsang ka yona ke hore kopano ke matla. Mme ha le le batho le sa utlwane, mekgwa ya ho rarolla mathata a leng teng ha se ntwa. Nkang ho se utlwane ha lona le ho behe thoko le shebane le ntho tsa bohlokwa. Batho ba hlokana. Ke ka hoo le leng, le bang dihlopha tse pedi tse hlodisanang ka lebaleng la tsa dipapadi. Tshwarelo e bohlokwa, ho nka maikarabelo ho etsa motho a ikelellwe, mme a nke diqeto tse molemo. Nkang qeto hore le dibapadi kapa bo raditebele. Etsang kgotso mme le tshwarelane.

Bana ha ba tshwane. Bohlokwa ke kelello le tabatabelo, tjheseho le maikemisetso. Bana ba bang ba nka karolo ho tsa dipapadi mme e be batho ba tummeng ho tsa dipapadi kamoso. Mme ho hotle hore batjha ba nke karolo ho tsa dipapadi empa ka lehlakoreng le leng hona le bana ba sa nkeng karolo le letho ho tsa dipapadi. Mme kamoso e be diakgente, dingaka, matitjhere kapa bo ra-science. Hona ho hlakisa hore ya tla tswella ke ya tla sebetsa ka thata, ekaba ho tsa dipapadi, kapa thuto kapa kgwebo.

Ba ka fokotsa ditjeho ho dipalangwang le ditjeho tsa ho kenela le tsa disebediswa hore bongata bo tsebe ho kenela haholoholo ba dikojwana di mahetleng. Ho ka etsuwa di-program-a ho etsa tsebiso ka bohlokwa le meputso ya dibapadi. Ho bulelwe merabe yohle le batho ba phelang le boqhwala. Ho ka ahwa le ho atiswa dibaka tsena.

Ho ikwetlisa, ho nwa metsi le ho ja meroho le ditholwana di ka thusa mmele hore o dule o le motjha. Haholo o tiisa masapo hore ha o tsofala, masapo ao jare, a se be thata mme a tlwaele ho phuthuloha le ho kobeha. Ke ka hona o mponang ke le forese, ke le mafolofolo, ke hoba ke a ikwetlisa kamehla. Ke ja meroho le ditholwana. Mme kamehla ke etsa hore ke thapolle mesifa le masapo. Ke sona sephiri sa hore o shebahale o le motjha empa dilemo di ile.